Ndicinga ukuba liyakhula ngoba lithi xa lidlalayo sibone iimbuso ezintsha nto leyo ithetha ukuba liyakhula kwaye nezaa zindala iimbuso siye sizibone. Into ethetha ukuthi alimanga liyakhula iqela lebhola ekhatywayo laseMzantsi Afrika ngoba qho xa kudlala ubona iimbuso entsha, qho kudlalwa ubona iimbuso entsha kwaye zibe neembuso ezi kudala zikhona zisekhona.

Into ethi qatha kum engqondweni yam ekuboneni kwam lo mbono, ndingabona ukuba amawele wam awancedisananani ngoba ukuba ebe ncedisanana bekufanele ukuba omabini enza umsebenzi wesikolo aze akugqiba ahambe ayodlala omabini, omnye angadlali abe omnye esenza umsebenzi wesikolo. Into endinoyenza kukuba ndibize loo udlalayo ukuba makazukwenza umsebenzi wesikolo, ndimxelele ukuba xa omnye esenza umsebenzi wesikolo mabawenze bobabini bawugqibe, bawenze bawugqibe bobabini. Ze bandule ke ukuya kudlala xa sebegqibile ukwenza umsebenzi wesikolo. Okanye ingengomsebenzi wesikolo kodwa xa omnye esebenza nomnye makancedise, mabaphile ngokuncedisana.

Umsebenzi endiye ndiwubone wohlukile owenziwa ngabantu endihlala nabo abazonwabisa ngawo bayathanda ukuzilolonga maxesha onke kwaye bayakonwabela ukuzilolonga. Ngamanye amaxesha uyoze ubave bendikhwaza ukuba mandize ndizokuzilolonga, ubave behleka kumnandi, nto leyo ibangela ukuba mabonwabe. Baye bathande kakhulu ukuzilolonga, badlale oogqaphu, benze iiphush aphsi, kube mnandi nje.

Ewe, ingakuba yingenelo ukufundisa abantu sele bekhulile indlela yokuqubha ngoba abantu abafana nam abakwazi ukuqubha kodwa ndiyabawela ukwazi ukuqubha. Xa ndiye elwandle intliziyo yam iye ibe buhlungu kakhulu xa ndibona abanye abantu bekwazi ukuqubha ndibe mna ndime nje emanzini kungekho nto ndiyenzayo andikwazi ukuqubha. Leyo ingayingenelo enkulu kakhulu, kwaye abantu abaninzi bangayingenela ibancede kakhulu abafunayo ukukwazi ukuqubha.

Ngokoluvo lwam eli gama liyahambelana neli qela ngoba bedlala bedlala ibhola yombhoxo kwaye liyabafanela kuba bengabantu abangamadoda bekwazi ukumela ilizwe laseMzantsi Afrika, beyiphumelelisa, liyabafanela kakhulu. Into ethetha ukuthi bayaziqenya ngokomdlalo wabo kwaye uMzantsi Afrika bawenza waziwe kwaye ubaluleke kakhulu ngokomdlalo wombhoxo.